Dingwe tsa dilo tse di fa tlwaelegileng tse batho ba di lebeletseng mo setsong malebana le go tlhokomela batsofe ke dife, mme di farologana jang le se tota se leng boammaruri? Ga ke na karabo nna mo go seo.

Mo tikologong ya gago ke ditirelo dife tse di tlamelwang bagodi? Mo tikologong ya me ditirelo tse di tlamelwang bagodi ke go bafa dijo, le go ba thusa go ba tlhatswetsa le gone go ba tlisetsa dipilisi ko metseng ya bone.

O akanya eng ka thulaganyo ya puso ya gone jaanong ya go tlhokomela batsofe mme e ka tokafadiwa jang? Ka thulaganyo ya puso e e dirilweng gone jaanong go tlhokomela bagodi ke nagana gore ke selo se sentle ka gonne, bagolo ba kgona le go fitlhelela melemo ya bone ba ntse ba le ko ntlong.

O akanya gore phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e ama jang boleng jwa botshelo jwa batsofe ka kakaretso? Go na le batsofe ba e leng gore le fa puso e dira ka bojotlhe gore ba tlhokomelwe ga ba fitlhelele tlhokomelo mme, batho ba ba leng gaufi le bone ba ja tšhelete tsa bone fela.

A o ka re tlhalosetsa gore re ka dira jang kopo ya go bona phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe le go e amogela? Re ka dira jalo ka go ya kwa lefapheng la SASSA, mme ya nna bone ba ba tseyang ditshwetso tse di siameng.

Gore phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e ama jang morwalo wa madi mo ba lelapa le batlhokomedi? O ama ba lelapa le batlhokomedi ka gonne, le bone go na le sengwenyana se ba se lebeletsweng ga ba tlhokomela mogodi and mogodi le ene go na le ditlhoko tse a di tlhokang ka tšhelete ya gagwe.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene a na le dingwaga di le kae, mme o akanya gore ke ka ntlha ya eng fa gone go tlhophiwa dingwaga tseo? Motho o simolola go gola phenšene a na le dingwaga di le some a matlhano le botlhano ka gonne ke ka nako e batho ba simololang ba tlogela go bereka ka yone.

Go na le batsofe ba sa goneng go fitlhelela kwa dipetlele tsa mahae gobane ga ba na madi a go ya teng. Ha o nagana re ka dira eng gore ba ye dipetlele? Batsofe ba ba sa kgoneng go ya dipetlele ba ka nna le transport ya gore e ba ise dipetlele kgwedi le kgwedi.

Batho ba tsofetseng ga ba kgone go fitlhelela dipetlele ga o nagana re ka etsa eng gore ba kgone go fitlhelela dipetlele? Tlhalosa ka botlalo. Gore batho ba ba tsofetseng ba kgone go fitlhelela dipetlele, re tshwanetse ra kopa thuso go tswa kwa pusong gore go nne le transport kgotsa tsona dibese tse di ba tseyang kgwedi le kgwedi mme, gwa ntshiwa bonnyane gwa patelwa madi a lookwane.

Mo o dulang teng a go sekgala se se kanang kang gore o bone ditlhamelo tsa pholo, le ditirelo tsa bona tsa potlako di thusa jang?

Go botlhokwa go le kana kang gore ditliliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhelele kwa mekhukhung? Tlhalosa ka botlalo. Go botlhokwa gore ditliliniki tse di tsamayang di fitlhe kwa mekhukhung ka gonne gona le batho ba ba sa kgoneng go fitlhelela kwa tlliniking ditlliniki di kgakala for bone ene ba bangwe ba lwala ka nnete.

Ke malwetse afe a o ka bonang kalafi kwa tlliniking, ke malwetse afe a o ka fitlhelang kalafi kwa tlliniking? Malwetse a otlhe a bona kalafi kwa tlliniking.

Ke malwetse afe a o ka bonang kalafi kwa tlliniking, ke malwetse a fa a o ka fitlhelang kalafi kwa tlliniking? Malwetse a otlhe a na le kalafi kwa tlliniking.

Balwetsi ba amega jang fa go sena melemo kwa ditliliniking, fa melemo e fedile kwa ditliliniking, balwetse ba tshwanetse go dira eng go netefatsa gore ba fitlhele melemo eo ba e tlhokang? Balwetsi ba amega thata fa go sena melemo kwa tlliniking and gape fa melemo e fedile kwa tlliniking, tliliniki e tshwanetse e berekisane le lefapha la pholo gore ba kgone go fitlhelela melemo ya bone kwa di khemisiting tse di farologaneng.

Goreng batho ba le bantsi ba boifa go ya kwa tlliniking le fa ba lwala thata, ke matsapa afe ao batho ba a fitlhelang fa ba ya kwa tlliniking? Batho ba le ba bantsi ba tswafa go ya kwa tlliniking fa ba lwala ka ntlha ya gore manese a tshwara batho ba bangwe makgwakgwa and ba tseya nako ya bone gore ba bereke, ka nako e nngwe o ka fitlhela o tsere matsapa gore o tsoge mo mosong o ye tlliniking mme wa go thusiwa fa letsatsi le phirima, o ntse o painelwa o ntse o le teng mo laeneng ya tlliniki.

Goreng batho ba le bantsi ba boifa go ya kwa tlliniking fa ba lwala thata, ke matsapa a feng ao batho ba a fitlhelang fa ba ya kwa tlliniking? Batho ba boifa go ya kwa tlliniking ka gonne, go na le tshwaro e makgwakgwa kwa tlliniking o fitlhela manese a mangwe ba sa ba tshware sentle, kgotsa motho a ye tlliniking mme a se bone thuso ka pela, kgotsa motho a ye tlliniking mo mesong a thusiwe thari.

Gone jaanong ditliliniki tsa mo makeišeneng di setse di thusa basadi ba ba imileng diura di le some a mabedi le bone ka letsatsi. Tlhalosa melemo e setšhaba sa lekeišene se e boneng ka tshweetso eno ya puso. O tlhalose jaaka motho yo o kileng a tlhoka tsa pholo mogare ga bosigo. Leano le ke le bona le siame thata ka gonne, nako nngwe moimana a ka tshwarwa ke lešokololo mogare ga bosigo, mme go a diragala gore tliliniki e a tshwanetse a ye ko go yone e kgakala. Go botoka ga e le gore ditliliniki tsa mo lekeišene di dira di ura di le some a mabedi le bone.

Bagolo ba fiwa dipilisi mo motseng o ke dulang mo go one ga ba sa tlhole ba ya tliliniking.

Bagolo ga ba sa tlhole ba ya tlliniking ba fiwa dipilisi, ga go sa tshwana le mo malobeng mo ba neng ba ya ko tlliniking ba ile go neiwa dipilisi.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka gonne re kgona go ithuta go tlhokomela bagodi le gore ba tlhokomelwa jang.

Lelapa le setšhaba di na le seabe mo go tlhokomeleng bagodi ka gonne, ka tirisano mmogo re kgona go fenya sengwe le sengwe.

Mafelo a ke a itseng a tlhokomela bagodi ke a mantsi tota.

Go tokafatsa tsela ya go bona ditirelo tsa kalafi, go ka thusa balwetsi ba ba tshwereng ke sukiri gore ba kgone go fitlhelela thuso e maleba.

Ke di tsela tse dintsi tse e leng gore o ka di fitlhelela ko ditirong tsa go tlhokomela bagodi.